Oyena mdlali ophume izandla wentenetya endimaziyo nguMakhaya Ntini nangona engasenguye umdlali kodwa ungowokuqala kuthi bantu bantsundu owakuba semanqwanqweni aphezulu kumdlalo wentenetya.

Ezemidlalo ziluncedo kakhulu ekukhuseleni ulutsha kulwaphulomthetho njengoko zibagcina bexakekile kwaye bengenalo ixesha lokuzula apha esithubeni, nokuzifumana besenza izinto ezingalunganga.

Ezemidlalo zizisa umanyano kakhulu kwilizwe njengoko kulelona xesha abantu abadibana ngalo bonwabile kungekho kuxhuthaxhuthana.

Ukuzibandakanya kwezemidlalo kuyanceda kakhulu ekwakheni ubuhlobo njengoko xa nidlala nidlala niliqembu elinye kwaye kubalulekile ukuba nithembane. Ngelo xesha ke kulapho kanye kwakheka kwakheka khona ubuhlobo obuqinileyo nobunokuthembana.

Olu luvo lube nofuthe olubi kakhulu kwinkxaso yamaqela ombhoxo yabasetyhini njengoko ibingumdlalo osaqalayo lona.

Ukungaphumeleli rhoqo kwezemidlalo kungamnceda kakhulu umntu oselula ukumbonakalisela ukuba ubomi abusoloko buhamba ngendlela ofuna ngayo kwaye afunde ukumelana neemeko apho izinto zingahambi ngendlela yena athanda ngayo.

Ukudlala imidlalo kuyancedisa kakhulu ekuhlakuleleni ukufunda ukusebenza ngokubambiswana njengoko xa nidlala kufuneka nisebenze njengeqembu, nincedisane omnye nomnye. Kufundisa ukuba ukuze uphumelele kubalulekile ukusebenzisana nabantu, ungatsaleli kwicala elakho wedwa.

Owona mdlalo othandwa kakhulu eMzantsi Afrika ngumdlalo webhola ekhatywayo. Oku kubonakala kakhulu xa kudlala amaqela amakhulu nanabalandeli abaninzi, kubonakale ngendlela amatikiti wokungena ezitediyamu akhawuleze aphele ngayo. Kwaye nesiganeko esakhe senzeka estediyamu apho kwasweleka abalandeli abaninzi kubonakalisa ukuba kuyagcwala kwiindawo ekudlalwa kuzo esi spoti njengoko sithandwa ngabantu abanintsi.

Ezemidlalo ziyakwazi ukwakha nokuqinisa ubuhlobo njengoko ixesha elininzi nilichitha ndaweninye kwaye nifundane, nithembane.

Imidlalo emininzi ikhuthaza kwaye isebenza kakuhle xa kusetyenziswana ngomanyano ngaphandle kwemidlalo apho kuthi kuphumelele umntu omnye. Imidlalo efana nemidlalo webhola ekhatywayo, i-soccer, i-netball, i-volleyball, i-rugby yimizekelo yemidlalo efuna abantu badlale ngokusebenzisa nangomanyano.

Ezemidlalo ziyasibumba kakhulu isakhono sobunkokheli njengoko kuye kufuneke ukuba usebenzisana nabantu nincedisane kwaye ubakhokelele kwindlela eya empumelelweni ngobambiswano.

Kwisikolo sengigqi yam ndingathanda ukuba abantwana bafundiswe ukudada njengomnye womdlalo. Oku kungabanceda.

Oyena mdlali ophume izandla kumdlalo weqakamba ngulowo owayesaya ukudlalela iqembu loMzantsi Afrika elikhulu ngo-nineteen ninety-eight, nowayengumdlali wokuqala ontsundu ukudlalela iqela elikhulu. Lo mdlali waphuma emagqabini waba ngu-number two.

Owona mdlalo weqakamba owandenzela imincili emikhulu ngumdlalo wango-nineteen ninety-eight apho iqela loMzantsi Afrika lika lwabuya nembasa. Kudlala ukuquka lowo wayengumdlali wokuqala ontsundu ukudlalela eli qela.